Ukuthi bethole izindlela zokufaka amathangi kuzo zonke izindawo ezinabantu abaningi noma ezinabantu abasondelene, ukuze amanzi adonswa emadamini engamoshakali kakhulu.

Ezinye izinselela nazo ukuthi kunciphiswe ukusetshenziswa kuka plastiki. Kwenziwe isiqiniseko sokuthi kusebenziswa amakhalibhothi, futhi singawasebenzisi isikanye. Siphinde siwasebenzise nalawa ekade sesiwathengile.

Yebo, kumele esithathe leso sinqumo sokwenza izitshalo zokwelapha ngoba izitshalo zokwelapha azigcini gokukungenisela umnotho kuphela. Ziphinde zisize nabantu abantengantengayo ngakwezempilo.

Inhlabathi ethuthukisiwe iba nomthelela omuhle ekuvuneni kwezitshalo ngoba izitshalo ziyashesha ukukhula zikhula kahle zithola nama-nutrient amaningi.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kubaluleke kakhulu futhi kungasiza ngokuthi abantu abazosebenza kuyo ngenhlabathi bazi ukuthi babhekene nenhlabathi ekanjani. Kungagcini kumoshakala imali ngenhlabathi engeke kukwazi ukuthi isebenziseke.

Ulwazi lokulima engingathanda ukuthi lifundiswe isizukulwane, ukuhlakula, kuthi uma utshale amazambane kuyaye kudingeke ukuthi uhambe uyohlakula okuwukususa i-weed noma izihlahla lezi ezingama-alien plants ekusuke kungafanele zibe sensimini.

Ngoba anginalo ulwazi oluningi nge-system ye-hydroponic, kungamele ngiqale ngixhumane nongoti bayo leyo-system ye-hydroponic.

Kwemigqa kuyaye kusize ukuthi uma kukhona umsokamo kwenye ingxenye yezitshalo, ingahambeli izitshalo zonke ngoba imigqa ihlukanisile.

Cha, angiboni kanjalo ngoba ukulima ngeke ukwazi ukulima ngekhompuyutha noma ngezobuchwepheshe. Kusamudinga umuntu ozohamba eyolima ngokwakhe noma ehambe eyoshayela ugandaganda ozolima.

Ukulahleka kwemfuyo akusiyo into encane, ngoba manje le mfuyo bekuyindlela yakhe ukuziphilisa uMnumzane uKhumalo. Kumele zitholakalile lezi nswelaboya ezintshontshe lezi zilwane.

Yebo, ngikholelwa ekuthenini kumele izilwane zibe nawo umthetho ukuthi kumele zisebenze isikhathi esingakanani. Zithwale nemithwalo emingakanani ngoba zinegazi nazo kanti futhi zinayo imizwa. Kumele zisebenze ngokunakekelwa ngoba uma zisebenziswa ngokweqile kungagcina kuholela ekutheni zilahlekelwe izimpilo zazo.

Ngicabanga ukuthi isu lokuzalanisa ngokukhetha kuzogcina kwenza izifo eziningi ngoba kuyaye kudingeke ukuthi kufakwe ama-catalysts noma isikhuthazi.

Angicabangi ukuthi bayakwazisa ngoba uma usebenza ekukhiqizeni ukudla, kumele usebenze ngokucophelela ngoba kufana nokuthi usuke usebenze ngezimpilo zabantu.

Ngingabiza ungoti wezenhlabathi, ngithole nezikhuthazi zomhlabathi ezinjengomanyolo, ukuze lowo mhlabathi ukwazi ukumelana nezitshalo zikwazi ukukhula.

Ukushintshashintsha kwesimo sezulu kudala i-pollution kanye nokungawunakekeli umhlaba nomhlabathi. Izintuthu zasemafemini, njalo njalo.

Ngoba ezolimo ezolimo zikhiqiza ukudla, ngenxa yokuthi nezimpahla eziphumayo ezweni okunye eziletha umnotho omningi, zitholakala kwezolimo.

Isivuno esanganelisa ngokukhethekile kumele kube isivuno sommbila ngoba uma usumila kahle uhluma ube mningi. Ube nezikhwebu eziningi kwisiqu esisodwa.

Uma imbewu yakhe imsiza imsebenzela, asikho isidingo sokuthi ephendukele kwi-genetically modified. Mina ngithi akaqhubeke nokusebenzisa imbewu yakhe yasekhaya.

Kungamele ukuthi begcine indawo eseduze nezitshalo zabo nemifino zihlanzekile ukuze izinambuzane zingasondeli kakhulu. Zingabi luvanzi.

Abalimi kumele bexhumane nosomabhizinisi bey'nkampani lezi ezinkulu ukuze izitolo kube khona ukudla okulinyiwe okuningi.

Kumele elinde ubulongwe ukuthi bome bese esengakwazi ukubusebenzisa njengomanyolo uma sebomile.

Cha, angikaze ngilivakashele ipulazi.

Izinketho ezingabizi ngingasho ukuthi ukhalibhothi.

Ukuthi kungabe i-PPE ilungele ukusebenza isikhathi esingakanani, ngaphambi kokuba kudingeke ukuthi uyishintshe usebenzise entsha?

Ukuthi uhulumeni enze isiqiniseko sokuthi ezindaweni eziningi kuhlale kukhona amadamu noma ama-water reservoir noma amathanki.

Anginalo ulwazi oluningi mayelana nokulima.

Izikhukhula zinomthelela omubi kakhulu ekulimeni ngoba uma kunezikhukhula imfuyo kanye nezitshalo ziyakhukhuleka. Umhlabathi olungele ukutshalwa uyakhukhuleka nawo, khona njalo.

I-superwash wool isebenza kahle ngoba iqinile, kanti futhi inakeleleka kalula ibe iwenza kahle nomsebenzi.

Ngicabanga ukuthi kumele beqale benze ucwaningo lokuthi lezo zitshalo azinayo yini imiphumela engase ibe mibi uma abantu sebezidla.

Ukuvuna ngesandla kuthatha isikhathi eside kunokuvuna ngemishini, kodwa umhlaba noma umhlabathi awuphazamiseki kakhulu uma uvuna ngesandla.

Ukusebenzisa imishini ekala isikhathi nengamastopha . Ekala ukuphuma kwamanzi ukuthi uma sekuphume inani elingaka la manzi izivale ngokwayo.

Ezobuchwepheshe ngephepha zikuthuthukisa kakhulu ukupakisha ngoba uyakwazi ukupakisha izinto eziningi ephepheni lilodwa ube uvikela nemvelo.